Kubi ngoba sonke isikhathi bahlala baseyikweletini, angeke baphinde baphume ezikweletini, sonke isikhathi, yonke into yabo abayenzayo bayenza besebenzisa izikweledu. Kodwa futhi-ke, ama-overdraft nawo ayabasiza kokunye ekwenzeni ezinye izinto abafuna ukuyifeza ezisuke ziyizidingo zasendlini okanye izidingo zasekhaya.

Ezokuphepha nje eziqondene nalo lolu hlelo okokuqala, ukuthi inombolo izimfihlo, awuyinikezi noma ubani, ukuthi uyigcina ephephile. Okwesibili, ukuthi umuntu omufakela imali kumele umazi kahle hle, umazi siqu futhi uyiyazi nemininingwane yakhe ukuze kungabi nenkinga yokulahleka kwemali.

Sami sokugcina nje singalala ekuthenini kulawo ma-premiums lawo, iyiphi mhlawumbe usizo lwezokwelapha olunenzuzo ongingakwazi ukuthi mangilele esibhedlela, mhlawumbe ngilale isikhathi eside futhi ngikwazi ukwelapheka ngokwesikhathi eside. Okwesithathu, nokubheka ukuthi luyayikhava yini izimo eyiphuthumayo nezinye izinto eziseceleni mhlawumbe ezifana nezifo ezingibelesela, bangakwazi yini ukungikhokhela uma ngabe sengibhekene nalezo zimo lezo.

Ngingabheka ukuthi nje uma ngabe isikhathi sokulinda ngilinde isikhathi esingakanani uma ngingenile kulowo mshwalense loyo? Uzongikhokhela ngalesi sikhathi ngiwukhokhela nami yini okanye zingakanani izinyanga engizozilinda ngaphambi kokuba ngikwazi ukufaka isicelo sokukhokhelwa nami? Okwesibili, uyangikhokhela yini mangabe imoto yami ibingasetshenziswa yimina? Okwesithathu, uzongikhokhela yini uma ngabe wukuthi mhlawumbe ngilimaze imoto yomunye umuntu ngayo le moto yami engiyisebenzisayo, ngingakwazi nokumukhokhela ngayo leyo moto le, ngayo leyo mali leyo?

Izinzuzo ayinikezayo isikhathi esiningi eyenza ukuthi amabhenge amaningi akukhokhise kakhudlwana nge-overdraft.

Kuyela nje emahhovisi akhona kwa-UIF, ngiyobheka ukuthi kahle kahle imalini ebekumele bengikhokhele yona, okungenzeka ukuthi imali ngisazoyithola okanye benginganayo kwasanhlobo, beyingakaze vele i-UIF yami ikhokheleke enkampanini ebengiyisebenzela.

Ngesikhathi ngisalinde imali yami ye-UIF, kukodwa nje engingakwenza ukuthi ngibe ngilungisa kabusha futhi i-CV yami ukuze ngizokwazi ukuapulayela imisebenzi kwezinye izindawo. Okwesibili-ke, nokuyithuthukisa nje njengomuntu ongabe engasebenzi ngaleso sikhathi leso ihlizika.

Inzalo mboleko ephinde phindiwe yemadlana thizeni noma ngabe uyibolekile okanye wena uyigcine ebhange.

Uhlelo lusiza labo abaxakekile okwaleso sikhashana ngokwezezimali, ukubahlangula ezimeni eziphuthumayo ezifana nokugula okungajwayelekile okanye isimo sezemfundo esibalulekile nesiphuthumayo ngaleso sikhathi leso, okuzokwenza ukuthi ukwazi ukugcina lezo zidingo zomndeni okanye ukushonelwa ekhaya, ma kukhona loyo muntu odinga ukuthi umfihle, zibalulekile emphakathini, akuyona nje imikhiqizo yamabhange .

Ngingaphatheka kabi kakhulu. Empeleni nje, ngingazama nokuthola omunye umshwalense ngoba ukufa akubhikezeli, umuntu angashona noma inini. Lokho kungangenza ngihlale ngisevalweni usuku nosuku, ngithandazele ukuthi usuku nosuku kungabi khona okubi okwenzeka kumina kuze kuphele lezo zinyanga eziyisithupha.

Ingangikhathaza kakhulu inzalo yakhona nokuthi iminyaka emingakanani engiyokwazi ukuyikhokhela? Angeke yini ngelinye ilanga ngivuke ekuseni bangiphuce loyo muzi, ibhange selifuna imali yalo futhi? Kodwa ngapha-ke, ngingabe ngijabule ukuthi ngizoba nekhaya elithi mina nendawo iphephile.

Angikaze ngibheke ukuthi iluphi uhlelo lwe-overdraft kumabhange ahlukahlukene. Empeleni, akukho nje engikwaziyo mayelana nalokho.

Utatazele ngaso sonke isikhathi, kukwenza uzibuze ukuthi kuzokwenzekani ngemali yakho? Ungathini uma ungase ungayitholi? Ungenzenjani uma kungathiwa yonke le mali inyamalele okanye yena lo muntu lo okukhulunywa ngaye akasekho emhlabeni okanye uboshiwe? Kuba nokuxhamazela, ufise nokushintsha ibhange nokukwazi ukuthola imali yakho ngalo lolo suku.

Amabhange kumele kube iwona azibekela umgomo wokuthi afundise amakhasimende awo ukuthi akumele athembele emalini yezikweletini.